Aa vho rabulasi vho Tshifhiwa nda khou humbela u thusiwa kha malugano na zwa mafhungo a bulasi sa musi ndi tshi khou thoma u fuwa zwifuwo nda kho humbela uri vha nthuse uri ndi kone u ḓivha uri zwifuwo zwi zwi shumisiswa hani, na uri zwi thusisiwa hani, na uri malwadze a ongiwa nga mini, na uri malwadze a ḓa nga mini. Nda kho to humbela uri vha nthuse vho so musi ndi muswa ane a khou tou thoma u ḓi takusa na u ḓi imisa kha malugana na bulasi na kha zwifuwo, ndi nga livhuwa kharali vha nga nthusa na u shumisana na nṋe na mpha tshenzhemo kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda na khou tama u tshi ḓivha uri ndi kone u ḓi wana na nṋe ndi tshi kho gudisa vhaṅwe vhaswa vha tevhelaho murahu hanga uri ndi kone u vha thusa nga mafhungo a zwifuwo na nga mafhungo a bulasi.

Vhaswa vha shango ḽa hashu a vha tsha vhona vhulimi hu zwithu tshine tshavha tsha ndeme hu mushumo une wa nga ḓisa masheleni vhukati ha matshilo ashu. Zwinoha nṋe zwe nda ḓi vhudza zwone ndi uri ndi ḓi vulele tshigwada tshine ndi nga kona u shuma natsho uri ri kone u kunga vhaswa vha kone u vhona uri vhulimi ndi zwithu zwine tshavha tsha ndeme vhukati ha matshilo ashu na uri ri nga kona u wana masheleni khaho vhulimi, na uri vha kone u ḓi wana vho ḓi imisa nga vhone vhaṋe. Zwe nda ḓi vhudza zwino ndi uri tshigwada tshine nda na ḓo tshi wi vula zwino ndi uri ndi tshimbile nga shango, hanefho kha shango ḽine nda na kho dzula kha ndi vhidze mutangano ndi vhidze na vhone vhaswa uri vha kone u ḓa vha gude ndi hone hune vha na ḓo thoma u dzhia vhuḓifhinduleli kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha swikelela kha vhuḓi limi aa.

Ndi matsheloni vhashumisani vhanga na vha shumi vhanga, ndo ḓo vhidza mutangano hafha noni ndi tshi kho ṱoḓa u amba nga mafhungo a dzi Nḓirivhe, nṋe muṋe ndi kho vhona zwithu zwi sa kho tshimbila zwavhuḓi, ndi kho vhona Nḓirivhe dzi tshi kho fhelela nḓilani dzi si tshavha dzine nṋe nda ḓivha dzone. Zwine nṋe nda na khou humbela nda kho humbela uri ri shumisani ri farisana uri ri kone u shuma zwavhuḓi ri kone u ita tshelede roṱhe ndi kone u ni holela noṱhe vhashumi vhanga hu sina uri hu na vhathu vhane vha na ḓo bva mushumoni ngauri vha kho ita zwa goni zwa gunwe, so nda khou humbela uri hu songo vha na muthu ane o no ita gunwe, ndi kho humbela uri ri shumisane zwavhuḓi ri ṱhonifhane na uri ri kone u u wana muṅwe na muṅwe a kho a khou hola tshelede yawu yo fhelela. A thi tami u ḓi wana ndi khou bvisa vhathu mushumoni a thi tami u ḓi wana ndi sa khou fha vhathu tshelede dzavho.

Maga ane ano to tevheliwa u tshea tshitentsi tsha tsha tsimu, ri tea u thoma ra ya musanda musanda ha vha vhone vhane vho no ḓa vha rumela vhakoma vhavho uri vha kone u ḓa vha ri tsheele zwiṱentsi ri kone u ḓi wana na riṋe ri tshi khou vha na zwiṱentsi zwashu zwo ita dzi tsimu dzashu, tshiṅwe ri kho to ri ḓi wane hu na masheleni ane ra bvisa uri ri kone u ḓi wana ri na zwitentsi zwashu zwa tsimu uri na riṋe ri ḓi wane ri kho shuma zwavhuḓi. Vha vha vhamusanda ndi vhone vhane vho no to dzhia tsheo na uri tshitentsi zwi khou tshekhiwa gai tsimu dzi khou fhiwa vhathu gai, ndi zwitentsi zwine zwi to vha kule nyana na vhathu vhane vha na kho dzula hone uri hu kone uvha dzi tsimu dza vhuḓi dzine dza vha tsini na mulambo, a hu ngo to vha tsimu dzine dza vha tsini vhukati ha miḓi ya vhathu.

A thi vhoni waini dzi tshi nga maanḓa adza shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe nga uri zwi i vha i halwa vhune ha na khou tshinya vhaswa na vhathu, vhathu vha a kho ḓi wana malwadze kha heneyo kha dze ne dzo waini ri zwine nṋe ndi nga zwi amba ndi uri wine asi tshithu tshine tshavha tshavhuḓi vhukati ha mivhili yashu, zwino ha ndi uri rivha ri khou tshinya shango a thi kho hana uri vharengisi vha ḓovha vha kho wana tshelede mara kha riṋe ri vha ri tshi khou ḓi vhaisa musi ri tshi khou renga dzedzi waini, ikonomi i vha i i tshi khou i tshi khou gonya ivha i tshi kho mannḓafhadzea mara vha mitakalo ya vhathu ivha i tshi kho fhungudzea vhukati ha shango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe vhathu vha vha vha tshi kho ḓi wana mitakalo yavho i si tsha ye vha ya vhuḓi.

Zwine nda na kho to ita ndi uri ndi kho to wana makireithi uri ndi kone u nga dzi khavhishi dzanga dzi to khuthuwa mavu na miroho yanga i tea u ṱanzwiwa uri i kone u wana mutakalo i kone u wana maḓi i kone u tshila na uri goloi dzi songo wana yo tsukala na hune ndavha ndi kho ndo paka moḓoro hone ndi kho to wana uri ndi khou pfhukela kule hune nda ḓo wana uri ahuna matope a hu na mavu. Nda kona u ḓi wana ndi kho paka khavhishi dzanga nga ngomu ha khireothi uri dzi kone u dzula zwavhuḓi dzi kone u ita dzi songo sia matope na uri ndi kho to wana sela ḽine nda na dza nga ngomu ha moḓoro wanga nda ḓi wana moḓoro wanga u kilini hu sina mashika u songo tshikafhala ndi tshine nda kho to uri ndi zwi ite uri moḓoro wanga u ḓi wane u songo tshikafhala.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri mufuwi a tshi kone u vhona malwadze vhukati ha zwifuwo zwawe ngori u ḓo zwi vhona zwifuwo uri a zwi ngo takala a zwina mutakalo a zwi tsha tshila nga nḓila ye zwo vha zwi tshi tshila ngayo a zwi tsha ḽa nga nḓila ine zwo vha zwi tshila ngayo ṋamusi zwi tshi ṅwa maḓi a zwi tsha ṅwa maḓi nga nḓila ine zwa tshi ṅwa maḓi ngayo, zwino mufuwi u kone u ṱavhanyedza u vhona zwifuwo zwawe uri a zwi na mutakalo zwi na malwadze uri a kone u zwi ṱavhanyedze ḽa uri zwi zwi yo lafhiwa na uri zwithu zwawe zwifuwo zwawe zwi kone u wana mutakalo une wavha wa vhuḓi zwi ḓi wane na zwone zwo no nwelela zwi na mutakalo wa vhuḓi nga mannḓa.

Ḓuvha ḽi vhonala musi muthu a tshi kone u vuwa hu si na uri o thoma a a vho na tshifhinga u mbo ḓi namba a to ḓi vuwela nga matsheloni a thoma mushumo wawe na uri vhalimi vha bvelaphanda ngauri zwifuwo zwavho na mitshelo yavho na zwoṱhe zwine vha vha vha tshi kho zwi ṱavha zwi vha zwi na mitakalo vha ita zwa ita uri zwithu zwavho zwi vhe na mutakalo ngo zwi sheledza na u zwi wanela mishonga uri zwi kone u tshila zwi kone u takadza na vhathu vhane vha na kho renga, uri vhathu vha kone u wana zwithu zwi tshi khou vha takadza vha to ḓi wana vho vuwa nga matsheloni vha shuma mishumo yavho vha kone u bvela phanḓa nga vhutshilo vha kone u ḓiwana na vhone zwithu zwavho zwi tshi khou vha nakelela zwi tshi khou vha tshimbilele zwa vhulimi hu sina na uri zwilimo zwavho zwo ḓi tshinyala zwivha zwi tshi kho tshimbila zwavhuḓi.

Ndi uri huna vhathu vhane vha ḓa vha tshi kho ḓo tsheka dzibulege dza vhathu vhane vha vha vhalimi na vhathu vhane vha vha fuwa zwifuwo zwino zwi ita uri u tshi ḓi wana wo kunakisa hune wa wa shuma zwa dzula hone zwi vha zwi tshi khou takadza na vhathu vhane vha ṱoḓa vha tsheka dzi bulege dza uri zwifuwo zwawe zwi na mutakalo na. Na uri zwifuwo zwanga zwi songo vha na malwadze na uri hu songo vha na dzi nda dzine dza ḓo dzi tshi kho ḓi wana dzo dzula kha zwifuwo zwanga. Ndi to ita vhuṱanzi uri fhethu hune nda shumela hone na hune zwifuwo zwanga zwa dzula hone ho kuna a hu na tshika, na uri zwifuwo zwi kone u vha na mutakalo wavhuḓi zwi kone u nyanyula zwi kone u khwaṱha na uri vhathu vha tshi zwi vhona kana vha tshi kho ḓo renga vha wane hu zwifuwo zwine zwa vha zwi tshi khou takadza vhathu, na uri na nṋe muṋe ndi ḓi wane zwithu zwa nga zwi tshi kho tshimbila ndi uri ndito wana zwifuwo zwanga zwo takala.

Ee, vhulimi ndi tshithu tshine tsha dovha tsha ndeme kha miṅwaha ya fumi i ḓaho na kha miṅwaha ya fumbili i ḓaho ngori vhulimi ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme mitshelo ivha i tshi kho ṱoḓea kha muṅwe na muṅwe. I vha i tshi kho ṱoḓea na zwiḽiwa zwivha zwi tshi kho ṱoḓea huṅwe na huṅwe, zwino ndi ngazwo ndi tshi khou ri vhulimi ndi tshithu tshine tsha dovha tsha ndeme nahone u ḓo uri u kho tea u ṱavha wa ḓi rengisela mashopho mahulwane wa ḓi rengisela na vhathu vha dzula vha dzula vhupo vha hanefho hune nda kho dzula hone. Zwino vhulimi ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme nga maanḓa tshine tshi ḓisa mutakalo vhukati mivhili ya vhathu muṅwe na muṅwe a pfa o fushea muṅwe na muṅwe a apfha muvhili wawe wo takala u si na maḓi thanda na malwadze vho a ḓi fhungudzea nga nṱhani ha mavhone mitshelo na zwiḽiwa zwine zwa no ṱavhiwa zwine zwa bva mavuni.

Zwine ra bulasi ane a kho to ri a dzhiele nṱha musi a khou fuwa nguluvhe ndi uri fhethu hu ne ho to dzula nguluvhe hu tou vha na na matope nguluvhe dzi tovha dzo fhaṱeliwa tshifhaṱo tsha tsho uri dzi kone u dzula dzo ṱhogomelea. Nafhethu hune ha vheiwa zwiḽiwa hone hune ha na ha ḓo ḓa ha shulule lwa makoloko na zwithu zwo fhambananaho zwine zwa ḽiwa nga he dzone nguluvhe na uri dzi to ṱhogomeliwa na uri dzi to ṱanzwiwa zwezwo dzi tshi wanala dzo tshikafhala na u tshekhiwa malwadze ane dza na dovha dzina nawo na u alafhiwa. Zwino ndi tshithu tshine tshavha tsha ndeme tshine rabulasi u to tshi ṱhogomela zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi nguluvhe.

Ndi u wana mathannge ashu a na tshika a sa ḓo kona u ṱanzwei na u badela musi ri tshi khou ṱoḓa u ḓi wana ri khou wana maḓi kha muthu a tshi kho kona u yo bikela a badela naho na u na u kiḽina zwi ḓo tovha thaidzo u kulumaga miḓyashu na u tamba khathihi na u ṅwa na u bika. Zwino ndi zwone zwine zwa na dovha thaidzo vhukati ha a tshifhinga tsha gomelelo musi maḓi asia zwino vhathu vha ḓo ḓi vhona vha tshi khou vha na malwadze o fhambananaho maṱanganyi a si tsha kunakise kunakisiwa a tshi dzula a na tshika na uri vhathu vha dovha vha a tshi kho ita masheleni ngauri vha dovha vha a tshi kho bikela maḓi u bva kule vha tshi khou ri ḓisela kha shango ḽa hashu.